Abantu ababalulekileyo abaza kumenywa emcimbini wam, ngumakhulu wam notamkhulu wam, notatam nabantwana basekhaya, noodabawo noomalume kunye ke nezinye izihlobo zosapho. Into eyenza ukuba ndiqale ngomakhulu, umakhulu notamkhulu, ngabo abantu abasifundisa ukugcina isiko lethu. Utata nguye ondizeleyo, kumele abe khona kumcimbi wam wonke, nabantwana basekhaya endizalwa nabo kumele babe khona kwimicimbi esiyenzayo. Abo bantu abo babaluleke kakhulu, nditsho noba abanye abanokufika, kodwa bona kumele bafike.

Kuyenzeka ngelinye ixesha amalungu osapho angaboni ngaliso linye, ingakumbi umfi athi ufuna ukungcwatyelwa kuloo ndawo kube kukhona amalungu wesapho apho azothi khona hayi, kufuneka athathwe asiwe kwikhaya labo elikhulu, kube kungezozicelo zikamfi ezo. Zizo ke izinto eziye zibange ukuthi kungavunyelwana kakhulu. Omnye avele athi ufuna izinto zenziwe so, omnye azikhabe. Kube nzima ke ngoku ukuthi kuvunyelwane, ngoba abanye bafuna kwenziwe izinto ngendlela yakudala, abanye babe befuna ukuthi kwenziwe ngexesha langoku, loo nto idale ntoni? Ingxubakaxa.

Eyona nto ebalulekileyo xa ungumntu opheka ipapa, funeka wenze sure amanzi wakho abilile kakuhle, kwaye unalo iphini lokubonda ipapa elisetyenziswayo, ngoba kaloku awufuni ipapa yakho ibenezigaqa. And xa upheka ipapa kufuneka usehlise kancinci isitovu, ingazotsha ipapa yakho ngoba xa itsha ayuzovuthwa kakuhle.

Inguqu endingathanda ukuyibona elokishini, kukuba kugcwale amapolisa ngoba ixesha elinintsi abantwana bayarojwa endleleni, abanye bayaxhwilwa, banyamalale. Kungaba ngcono xa ikona nekona ibe namapolisa. Ngoba ke siphila kweli lizwe i-economy yalo intengentenge, ngabe ndithi, bekumele yonke indawo ibe nekhamera, amapolisa apatrole njalo iimoto, batsheke namaphara endleleni.

Kukhona oomama abaye babe bengaphandle, babebe bebhizi bepheka inyama, ngelo xesha amantombi wona asekhitshini ayaphaka, ahambisa izitya. Kuba khona abanqunqa ama-vegies, kube khona abapheka ipapa emlilweni, kube khona abazogreyitha, kube khona abazokwenza amasaladi.

Imbophelelo yenqalatha kukukwenza sure ukuthi abakhwetha babuya bephelele kwaye bephilile kungekho nomnye ogulayo. Yingako kumele benze sure ukuthi bayatya kwaye bayaphola, futhi baphetheke kakuhle. Xa kukhona ingxaki, funeka bahambe bobikela isapho laloo kulaloomkhwetha lowo ungakho rayithi.

Kona singatsho sithi akulunganga, kodwa ke xa sesijonga kakuhle kubuye kulunge ngoba yonke into ngoku ifuna uyazi isiNgesi. Xa ungazi isiNgesi, unciphisa amathuba akho okuthi uphuhluke. Kuba ngcono xa ngabe uwazi isiNgesi ngoba unyusa amathuba akho wokuthi ube yile nto ofuna uba yiyo. So, mna ndithi kungcono bafundiswe ngesiNgesi kuyo yonke indawo. Thina singabazali sizoncedisa ukuthi sifundise abantwana amalimi abo wokuzalwa.

Okona kona, okona kutya kwesintu endikuthanda kakhulu yinyama yangaphakathi, upensi kunye nomngqusho omhlophe. Into endenza ndizithande kakhulu yile nto yokuba ixesha elinintsi ndizitya xa ndisekhaya nosapho lwam, sinomsebenzi. So, xa kwenzeka ndilapha eJoburg ndizitye, ziye zindikhumbuze ekhaya. Yingako ndisithi ndiyazithanda kakhulu.

Umngqusho ziimbotyi kunye nombona, ziyadityaniswa xa ziphekwa and zithatha ixesha ukuvuthwa. Phambi kokuba uzipheke, funeka uzikline ngoba ziba khona ezi ezinye zingathi ziyabola. Xa sowuzipheka sezizovuthwa uyafaka phaa yonke into yakho, amatswele, i-beef stock, amazambane wenze incasa. Yiloo nto ke ebizwa ngumngqusho.